Sena se bakwa ke tsebo e nyenyane, mohlala mohlolomong re hotse re tseba hore moriana o itseng o phekola ntho e itseng. Re tlabe re o nka re o sebedisa re sa ka raya merianeng ya sekgowa hoya itekola hore hantlentle motho bothata ba hae bo ho kae. Re iphumane se re nwele dintho tseo re sa tshwanelang hore ebe re re lokela ho dinwa. Ke yona ntho etsang hore maemo a mokudi a mpefale ka nako tse ding ke ka lebaka la ho hloka tsebo.

Lebaka la pele le nka fanang ka lona ke hore baoki ba toropong ba na le thupello e phahameng ho feta ba mahaeng. Mme ba ba ngata ho feta ba mahaeng hape. Mme tshebetso ya mahaeng e tlo setiseha. Ha nka tshwanela hore ke ye toropong.

Ee motse toropo e ke dulang ho yona a re fihlella mananeho ao. Ba hlola ba tsamaisa ka dipikara. Ha o tlo na le hao otlalo na le ke tla re ke ntho eo hao tlona le.

Ee, bna heso moke tswalang lapeng lockdown e ne re tshwere hantle ne ntse re kgona ho etsa dintho tse re di tlwaetseng le tse re di ratang ka nako engwe le ngwe. Ha kea bona ho bile le phetoho e kalo ha kalo e bile nkahla kare ha ho ka ba tloha ho bile le phetoho.

Ha o iphumana o so le phofu ya phokojwe ena e bitswang COVID-19 motho o tshwanela ho dula apere mask wa hae ka mehla le matsatsi ohle. O tshwanela ho etsa bonnete ba hore matsoho a hao a hlwekile nako e kgolo le e nyane. Le ho etsa bo nnete ba hore o dula ka phaposing ya hao, o le mong moo o sa kopaneng le batho teng. Le ho hopola hore ho nka di-vitamin C tsa hao ho tla ho thusa haholo nakong ena.

Bo nnete fela ke hore, ha o fihla di kliniking tsa rona, o batla thuso jwalo ka motjha kapa o le ngwana a tlase dilemong. Nthwa pele e dingaka tsa rona kapa baoki ba rona ba o etsang ke ho judge, ba ho ahlola le batho ba baholo. Ha o bua kapa o botsa ka dintho tse kareng di jwalo, ba tle ba bua ba bona ka mokgwa o tellang ka teng, kapa ba bona o le motho a etsang dintho tse sa o tshwaneleng. So hoo ho tlisa hore jwalo ka motjha kapa motho a batlang lesedi ka ntho, o qetetse o itholetse hobane jwale ho batho ba ba amohele o itseng. Le ho tshaba ho ho a hlolwa ke baoki. Re qetella se re sa ye dicliniking se re sa ye re lo di thola tsona dithibela pelei tseo.

Ke motho a buang a le mong nako e kgolo le e nyane. A bua dintho tse sa kopaneng hape e le motho a tletseng naha yohle a tsamaya hohle. Ha rate ho hlapa. O dula ka tshila, o phutha dipampiri kapa o phutha mabenkele tseleng mona mo a tsamayang teng a bokeletse. A lo a beha habo kapa ha hae ebe qubu ya bohlaswa nqa e le ngwe. Hape ha monate ka kelellong o rata ho lwantsha batho kapa yena a itwantshe ka bo yena.

Ha motho a na le mathata a mo imelang, o tshwanetse ho buisana le batho ba bang hore a tle a imolohe bothateng ba hae. Le ka ho etsa jwalo motho o thola thuso kapa hona ho ya dikliniking ho iphumanela dipidisi tsa depression tsa kgatello ya maikutlo. Hoo hoa thusa cause o qetella le wena o le motho maemo a hao a laolehile ebile o fola ka pelenyana ho feta ha wa tlohela o sa fumantshwe thuso. Ho qetela o so le motho enwa retlo reng o so hlanya jwalo because dintho tseo tlabe o di etsa tlabe se tsa batho e le ntho tse etswang ke wena, and di thabisa wena o le mong.

Mokgotsi waka hae, wa tseba ne kesa tsebe hore motho wa kgona ho kgutlisetswa meriana oe rekile lebenkeleng. Ne ke tseba fela hore clinic wa kgona ho kenya kopo ya hore moriana e tlise ho wena le teng kopo ya hao e amohela ha ele hore o motho a nkang moriana ona e re reng ke wa chronic. Wa kgona ho o tlisetswa hobane ba utlwisetswa hobane ba o nka o le priority hore ntho tsa hao di tshwanetse hore ditle ho wena ka nako e seng o lo fola di line mane dikliniking.

Ke nahana ho tlo hlokahala makarapa le diaparo tsa polokeho le tsona dieta tsa polokeho. Hore ha o ka etsahala hore ho be le kotsi ntho e boima, motho e ska fihlela ho yena. E fihlelle ntho e tla be e mo tshireleditse ka nako eo.

Bo nkgono lebo ntatemoholo ba phelang pelaka bona ha ke bua nnete fela ba tshwerwe hantle. Ha keya ke shebile ba hlatawetswa diaparo, ba phehelwa mme ba fuwa le meriana ya bona ka nako e tshwanetseng. Ba isiwa le dikliniking ka matsatsi a bona a ho a bona dingaka. Ba kgutle ba felehetswe ha ba lo nka tjhelete ya bona e ba e fuwang ke mmuso. Ka diketso tsena ke bona ba tshwerwe hantle ho se na le lebe.

Ho tlameha ho bulwe menyetla ya mesebetsi hore baoki ba tsebe ho thola mosebetsi ba seke ba dula hae ka mangolo a bona a thuto tsa bongaka. Sena se ka etswa jwang? Ha ngata ha bana ba qeta dikolong ke e ke bone mmuso wa rona o sena tsela ya hore o ka etsa jwang. Empa mohlomong ha ba katla ka tsela ya hore bana le database ya hore bana bao ba entse mangolo a booki, ba kenya database ya bona bale bang. Ka tsa ho hoka bana le lenane le lekana la baoki ba sa sebetseng, ba dulang hae mme seo ba etsa stela ya hore ba ba etsetsa mesebetsi mme ba kgona ho kena dipetlele dikliniking.

Jwalo ka batswadi tlamehile re thaote hoya phehela bana ba rona, re kgutle re ithaote hoya hlatswetsa bana ba rona dijana tseo ba jellang ho tsona. Tlamehile re ikopanye le principal wa sekolo kapa re ye lefapheng la thuto e phahameng. Ho buisana le ba moo hore le ka etsa eng ho tlisa phethoho eo.

Sa pele ke ho buisana le mme hore ke tsebe family planning ya hae. If a se na yona, ke kgutle ke mo hlalosetse ka tsa tsona. Ke kgutle ke mmontshe hore ha osa e sebedise dithibeka pelei, botle ba wena ke hore hao sebedisa botle ba yona ke hore.

Jwaloka ha o tla university-ng, ke nahana hore o ka thibela ho ima ka ho wa bona baoki kliniking ba o hlalosetse ka dithibela pelei tse fapaneng. Mme wena o ikgethele, o nahanang hore e tla tsamaisana le wena mme o qale ho e sebedisa hang hang.

Motsamaisi wa sepetlele nna ke motho a nang le kgwebo ya ditshebeletso tse fapaneng. Ke tlile mona hobane ke utlwile hore motjhini wa hao wa x-ray o robehile. Mme jwalo ka ha ho lokisa machine ya x-ray e le engwe ya ditshebeletso tse fanang ka tsona. Nka thabela ha nka le lokisetsa motjhini ona, mme lona la patala ho ya ka mokgwa oo le ka kgonang ka teng ka baka la hore sepetlele hona jwale re le setjhaba. Ka hoo ke etsetsa monyetla ona wa hore ke le thuse ka ho lokisetsa motjhini.